Yebo, ngake ngasisebenzisa isaphulelo sabafundi lapho ngibhukha ithikithi lebhasi elihamba amabanga amade.

Angivumelani nokukhishwa kwamasondo nezakhiwo uma kuneziteleka zamatekisi ngoba lokho kuphazamisa uhambo noma umsebenzi wokuthuthwa kwabantu. Uhambo, kuphazamisa uhambo lwabantu emsebenzini noma beya ezindaweni zezifiso zabo. Umsebenzi uyaphazamiseka kakhulu, angivumelani.

Angizizwa kahle ngokuthi umuntu ohleli phambili nguye okumele aqoqe imali etekisini. Akulungile lokhu ngoba omunye umuntu kuyenzeka ukuthi izibalo akazazi kahle. Lokho kungadala ukuthi agcine esephambanisa imali yamshayeli.

Ngingabuza ukuthi kungani uhulumeni engenzi, engenzi izindawo ezivulekile noma ojantshi abaningi abazohamba izitimela ukuze kungabi nok'minyana kwezitimela. Ngiphinde ngibuze ukuthi yini indaba uhulumeni angazami ukulungisa le nkinga?

Mphathi werenki, ngidumele kakhulu ngokukhuphuka kathathu kwemali yokugibela. Ngicela niyehlise, siyalimala kakhulu ephaketheni ngicela nisehlisele.

Uma amabhasi engathembeka, lokhu kungayishintsha kahle kakhulu impilo yami ngoba ngizoyeka ukugibela amatekisi ngoba ayabiza. Ngizobuyela kwibhasi ngoba ibhasi lishibhile kunetekisi.

Yebo, ngake ngagibela izitimela ezintsha ezethulwe ngu-Prasa. Ngazizwa ngijabule kakhulu ngoba zisezingeni eliphezulu kakhulu. Ngiyafisa ukuthi ngiphinde ngizigibele.

Isibalo sabantu abashayela bephuzile singanqandwa ngokuthi baboshwe. Uhulumeni aqinise umthetho emgaqweni.

Uma bengathola ukuqeqeshwa okungcono kanye nemiholo engcono, lokhu kuzobenza basebenze ngokuzikhandla, bafise ukwenza kangcono ngoba bazogqugquzeleka bazogqugquzelwa amaholo angcono.

Izindlela engingaqinisekisa ukuphepha kwabagibeli abasebenza ematekisini. Ngingahlola abashayeli ukuthi basesimeni esilungile ukushayela imoto, imoto nayo isesimeni esilungile ukuhamba.

Ukungapheleli kwemali etekisini kungalungiswa ngokuthi umshayeli ababuze abagibeli bakhe ukuthi ubani ongakhokhile. Uma engaveli, kungamele amise imoto ingaqhubeki nohambo.

Lokhu ngingakuqinisekisa ngokuthi ngenze isiqinisekiso sokuthi ibhasi lokuqala ngiyalibamba. Ngaso sonke, ngaso sonke isikhathi, ibhasi lokuqala ngivuka ngesikhathi ukuze ngilifice.

Ukunyuka kwamanani kaphethiloli kuzongenza ngingabaze ukuthenga imoto ngoba uphethiloli uyakhuphuka, ngizolimala kakhulu ephaketheni.

Ngizizwa ngingajabulile ngokuzitshwa. Lokhu izinyathelo engingazithatha ukuthi ngiyoteleka aze umasipala anginake.

Sawubona mshayeli, bengicela ukubuza ukuthi izimoto eziya ePitoli zingakuphi? Ngiyacela ukubuza.

Uhambo lwebhasi olude engake ngalithatha uhambo olwaluya e-Newcastle isikhathi ngasidlulisa ngokuthi ngilalele umculo.

Ngicabanga ukuthi imbangela enkulu yokubambezeleka kwesitimela ukuthi izitimela eziningi azikho esimweni, azikulungele ukuthutha. Lokhu kungalungiswa ngokuthi uhulumeni akhiphe imali yokulungisa izitimela.